Go monate ebile go bonolo go tshameka metshameko ya seileketeroniki, ka gore ga go tlhokege gore o tsamaye o ye go reka dilo tsa go tshameka kana di go tlatse leswe kana o tswele kwa ntle go ya ko bathong o ya go tshameka motshamekong o, o kgona go tshameka fela fa o dutseng teng, ka nako e wena o batlang go tshameka ka yone, go sena sepe se se go setisang go tshameka motshameko o.

Metshameko e e mo mogaleng e fokoditse go tshameka ka namana, ka gore ga jaanong bana ga se gantsi o ka ba fitlhela ba tshameka kwa ntle, kana ba tshameka ka namana. Bana ba gone jaanong ba tshameka metshameko fela, e e mo megaleng ebile ge metshameko ya teng e seo ba lela, bana ba gone jaanong, ba tshameka fela mo mogaleng ebile ga ba bone mosola wa gore ba ye kwa ntle, ba ye go gata mmu batshameke le bana ba bangwe ko mmung. Le ge o ka ba kopanya le bana ba bangwe gore ba tshameke mmogo, ba ya go tshameka motshameko o mo mogaleng.

Motshameko wa go tshwana le chess, ke motshamekong o leng gore o monate thata go o tshameka mo mogaleng. Le motshameko wa go tshwana le ludo, ludo le yone ka segologolo ba re ke mataese a mo mogaleng, le yona ke motshameko o e leng gore o monate ebile nka rotloetsa batho gore ba o tshameke mo mogaleng.

Ka didiriswa tsa di ileketeroniki, o kgona go betšha kana go beeletsa metshameko e tshamekiwang yona e e tumileng mo lefatsheng, o kgona go baya tšhelete gore go ya go fenya bafenyi ba o ba ratang, gona mo metshamekong ya ileketeroniki.

Motshameko wa mogala, o matlhajana o dira motho gore a kgone go naganela ka pele, e dira gore motho a kgone go dira go tshameka a sa tsietse ope. Motshameko o na o batla gore motho a bule tlhaloganyo ya gage, a tshameke sentle a bona gore o tsamaya jang, a tsamaisa dilo tsa gago ka boiketlo.

Go le gantsi go tshameka metshameko ya inthanete go tlhokega data, go tlhokega gore motho a be a na le data e ntsi mo mogaleng wa gagwe gore a kgone go tshameka motshameko ona. Metshameko e le mentsi ya megala, o kgona go e tshameka inthanete e tswaletse, mme ga inthanete e tswaletse ya go tswalela gore o seka wa tshameka le batho ba ba kwa ntle, mme fela fa o tshameka inthanete e buletswe, o kgona go tshameka le batho ba ba kwa ntle. Metshameko e mengwe le emengwe fela mo inthaneteng, o kgona go e tshameka jaaka bo mataese, chess-e, dikarata o kgona go di tshameka tsotlhe.

Motshameko wa inthanete fa o tshameka o sa kgaotse, o feleletsa e le gore o latlhegetswe ke madi a le mantsi, ka gore go le gantsi metshameko ena ya inthanete, e batla gore o tsamaye o tsenya madi mo go yona gore o kgone go tshameka, fa o sa tsenya madi ga o kgone go tshameka, mme fa o ntse o tsenya madi gantsi ntsi-ntsi, o feleletsa e le gore o latlhegelwa ke madi. Motshameko o ke o ratang mo inthaneteng, kwa kgwele ya dinao ka gore ona ga go pateletsege gore o nne gantsi ntsi o tshameka kgapetsa-kgapetsa wa kitla, wa tshameka ga o fetsa wa tswa o emela dipholo.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data gore le batho ba ba dirileng metshameko ena, ba kgone go dira madi ka ona metshameko eo, ka jalo fa o sena data o ka se kgone go tshameka metshameko eo. Gore o kgone go tshameka metshameko ya mo inthaneteng, o tshwanela gore wa bo o rekile data e e lekaneng, gore o kgone go tshameka motshameko o.